Ukuvunyelwa kwezixhobo ezininzi ngexabiso elifanayo kungangumbono omhle kakhulu, ngoba kweminye imizi iifemeli zethu zinkulu ukudlula ezinye. Ngoku ndicinga uba kungangumbono omhle kakhulu lowo.

Okokuqala, ndingaziva ndingekho mnandi ngoba yindawo endilindele ukufumana kuyo iWi-Fi. Futhi ke ndingaziva ndidane kakhulu ngoba kwixesha langoku sisebenzisa i-smartphone, ngoku ke i-smartphone siye sisebenzise iWi-Fi kakhulu exesheni elininzi. Ndingaziva ndingekho mnandi tu.

Ndithanda ubukela kwi-smartphone sam ngoba ndiyakwazi ukustrima noba ndiphi na. Ngoba ifowuni yam yeyona nto ehlala ihleli ikhona apha kum.

Le meko ingandiphatha kakubi kakhulu. Ndingaziva buhlungu ngoba iWi-Fi esesikolweni elayibrari yenzelwe ukuncedisa abafundi ezifundweni zabo, hayi uba bafumaniseke abafundi sebesebenzisa iWi-Fi beyisebenzisela ezinye zezinto ezingaxhumenelanga nemfundo. Ingandiphatha kakubi kakhulu, ngoba iWi-Fi iye incede kakhulu abafundi ezifundweni zabo. Futhi ke izinto ezifana njengeevidiyo nokudlala imidlalo yeekhompyutha itya , itya idatha kakhulu, ngoku iye yenze kube nzima for iWi-Fi uba ibe steyibhuli, especially uma kufikelela apho funeke niyisebenzisele izinto ezibalulekileyo.

Ndicinga uba ubukela ezemidlalo kumabonakude apho abantu bazonwabisela khona yeyona ndlela engatyabuliyo kakhulu emalini.

Ndicinga ukuba omnye nomnye kungcono abe nestrimisho sakhe esi-personal, apho ayokuthi akwazi ukujongelela ii-shows zakhe azithandayo. Omnye nomnye makabe neyakhe iakhawunti engcono ngoba asithandi .

Mna, okay ndingamcebisa uba kubalulekile uba abe kwindawo apho iWi-Fi ibamba kakhona kakhulu. Ngaloo ndlela leyo iWi-Fi yakhe izoba strongo kakhulu and ayizukwazi uba iqhawuke, izobamba kakuhle.

I-gigabyte enye ayanelanga tu ngenyanga. Ndibona incinci ngoba zinintsi izinto esizenzayo ngedatha efowunini. And idatha iye isebenze kakhulu kwizinto ezifana neeWhatsApp kuqhagamshelwano, kwiinto ezifana neeFacebook, ngamanye amaxesha sifuna ungena kwiYouTube, kwiTikTok. Ndibona igigabyte enye incinci kakhulu.

Ndicinga uba into enza uba amapiano adume kakhulu eMzantsi Afrika ngumculo wama-two thousand. Ngoku ama-two thousand aye awudumise kakhulu lo mculo.